Umkhosi wokuqamba amagama. Umkhosi wokuqamba amagama, isigaba lapho umuntu noma abantu yabela igama ngokusemthethweni. Indlela yalo mkhuba ihlukile phezu kwamasiko nenkolo. Kungani umkhosi wokuqamba amagama ulahlekelwa inani lawo? Kulahlekela incazelo yayo emphakathini, ukushintsha emphakathini, umthelela wezezimali, ukuncindezelo komzimba. Kuleka isithakazelo sangempela. Abantu kancane kancane bakhathala ezifana nezindleko ezisebenzisayo.

Izinyathelo ezisheshayo. Ukuvunwa kwamanzi okugcinwa. Ukuphathwa kwezempilo komhlabathi, ngakho-ke isakhiwo ukuza kanye nomthomo wokubamba amanzi. Ukuphathwa kwemfuyo, ukufuya okujikelezayo ukudla okwengeziwa kanye ngesikhathi somiso. Ukuhlela imali nokuphathwa mekuzoba nezingozi. Ukubambisana komphakathi nolwazi. Izinyathelo zesikhathi eside. I-drip ukwenelisa amanzi ngempumelelo. Izinhlobo zezitshalo ezibekezela isomiso. Ukulondolozwa kwezolimo.

Kunentombi yomZulu ephuma le KwaZulu Natal. Ngiyakuqhenya ukuba ngumZulu phaqa. Esikhathini samanje sey'shintshe kakhulu izinto, kepha ngizokulandula owakudala, umuntu osayintombi nto, wayehamba engagqokile, ehamba ngamabele, eziqhenya, afake isigege esincane. Umuntu owayesethathiwe eseyingoduso walotsholwa, wayesehlonipha efaka isikibha, afake isigege esifika emadolweni. Umuntu owayeseshade ngokuphelele wathelwa ngenyongo. Wayefaka inkehli, afake imibalabala, agqoke isidwaba. Bekuwumcimbi, kepha konke manje sekushintshile, selokhu kwafika isikhathi se-twenty-first century. Into ey'ningi sey'shintshe kakhulu, akusafani nakuqala, abantu sebegqoka inkehli bengashadile. Abantu bagqoka iy'dwaba, bangakathathwa. Abantu abanabantwana sebehamba ngamabele konke sekushintshile.

Kuqala, kungadiphenda ukuthi siyaphakelwa or noma sengiphakeliwe, kepha mesiphakelwa ngizosho ukuthi bangayiphaki inyama yangaphakathi ngoba angiyidli. Mekuwukuthi sinikeziwe, ukudla sekuphakiwe, ngizoy'hlehlisa ngiyibeke eceleni noma ngibuze umuntu eduze kwami ukuthi ngabe yena uyayithanda yini na, mase ngiyamunikeza, ngiqhubeke ngidle ukudla kwami.

Qha ukuthi abantwana ezikoleni bafundiswe ngalo mkhuba owenzakala emphakathini. Nangokukhulunyiswa komntwana ingane yomfana, uyise ebudodeni bayo. Okwesibili, umntwana uma esakhula, meese efika esigabeni sokwenzelwa umcimbi, uzomhlalisa phansi, umazise ngomcimbi obalulekile emphakathini kanye nesiko lethu. Khona naye ezokwazi akujabulele lokho, ngoba kusuke kumnandi kakhulu kukhombisa ingane yomfana ukuthi isikhulile isiyindoda manje. Ngoba yonke into eyigqokayo izobe iyintsha, kuhlatshwe izilwane, utshwala, iziphuzo, kube mnandi. Ku-celebrate-we njengomphakathi kanye nomndeni.

Ngokwazi kwami, ukuyocela isihlobo esihle kuchaza into enhle kakhulu, ngoba kuzofika umndeni wakamfana, uhlangane nomndeni wakantombazane, bahlale phansi baxoxisane ngezindaba zamalobolo. Kuyinto enhle kakhulu, ngoba ukuhlanganisa imindeni yowu-two ngabantu abathandanayo sokwakha ubuhlobo obungasoze baphehla. Kuyinto enhle kakhulu, ngoba ilapho insizwa isuke isibone intombi komunye umuzi, ibone imbali enhle, ifise ukuthi kube yimbali yayo. Into enhle kakhulu kuwo wonke umuntu wesifazane ukuthi naye kuthiwa kuzocelwa isihlobo esihle kuziwe kuyena sekumnandi kujatshulwa kudanswa. Ubonge abaphansi ukuthi selugcine lufikile usuku lokuzocela isihlobo esihle, lokuzolobola.

Ngizokhuluma ngefeshini eyadluliselwa kimi ilungu lomndeni, lapho kwakungu ma wami. Uma wami wathenga isikhwama esitolo esiphezulu, sasibiza futhi ngalezo yikhathi. Wayesigqoka sisihle sihluke kunazozonke izikhwama. Akekho noyedwa umuntu engambona esiphethe. Ngangihlezi ngisithandi ngithi hha, nami ngolunye usuku kuzoba isikhwama sami. Mangithi ngiyasiboleka, ngithi mama ngicela ukuboleka isikhwama. Athi, mntanami angeke ngikunike lesi sikhwama, ngokunika mhla sengasekho emhlabeni. Hhayi sihle impela lesi sikhwama. Hhayi-ke ngokuhamba kwesikhathi, umama wami washona, uma eshona ngonyaka ka-two thousand and nine, sasesingcwabe saze sabeka izimpahla zakhe. Ngasibona lesi sikhwama, ngathi nasi ekugcineni, sengisitholile. Kuzohlezi kuyinkumbuzo kamama wami, ngaso sonke isikhathi.